Ke ne ke sa tsebe hore le hula tjhelete e ngata hakana, ha le qala. Hobane ena e ne le siko tumellanong ya rona. Jwale hona ho baketse mathata haholo ka ha ke ke ne ke ne ke entse tekanyetso ya hore na dintho tse ding tsa kae ke tlo di etsa jwang, ebile ke tlo di patala jwang. Hana hana jwale ha ke sa tsebe hore na ke tlo etsa jwang hobane ke mathateng ana a esale. Ke ne ke kopa kutlwisiso e tjhatsi ka hore na tumellano ya rona e ne le e feng. Le hore na ho tla jwang hore le hule tjhelete e kaalo ebile le hore na le etsa dipalo tsa lona, hore le fihlelle tjhelete eo jwang.

Setokofele se ilehoreng se loketse batho ba baholo kapa batho ba tsofetseng, ke stokvel sena se sa dibanka moo eleng horeng o kgona hore o etse eh ke tseba ka banka ena ya Capitec. Setokofeleng sena sa banka ya Capitec, o kgona hore o ye bankeng kapa e o e sebelletsang, bankeng e nngwe le nngwe e o thusang.

Stock stock-vela se ka tshwanelang se ka lokelang batjha ke se bitswang mokgodisano. Eh stokvel sena o ipatlela fela batho ba tsheletseng hobane re na le kgwedi tse mashome, leshome le metso e mmedi. Jwale ha re na le kgwedi tse kaalo, eh o kgona hore o ipatlele batho ba tsheletseng bonyane hobane batjha ba rona haholo teng haholo for batjha ba bana be le reng .

Eh ke qetetse ho sebedisa banka ya internet internet-ng maobane ha ne ke reka data. Hape ke ke e sebedisetsa le ho patala dikoloto. Ke e sebedisetsa le hore eh haebenyaneng eh ho na le banka kapa ntho e ke e kolotang e hutseng tjhelete e ngata ke kgona hore ke ye ke kgutlise tjhelete eo, ke siye tjhelete e lekaneng moo ba tla kgona ho hula tjhelete e lekaneng.

Hore o kgone eh hore credit score ya hao e kgone e phahame kapa e ntlafetse, eh o tshwanela hore o patale dikoloto tsa hao pele ho nako kapa ka nako. O seka bula di-account tse ngata ka nako e nngwe. Eh le hore o lefe dikoloto tsa hao tse setseng kapa tse setseng morao, le hore o tsebe hore eh .

Ha ke ka nnete.ha ke tshepe hore ho na le company e ka ba nang le bokgoni ba ho pata batho ba palo ekaalo. Haholo jwang hobane e le company e leng hore e dirang ka batho ba seng ba ileng boya batho. Jwale ke nahana ha e na kgona ho etsa jwalo. Hobaneng e tla be le mafu a ha lona a leshome e le mafu a mang a ka tlasa company enana a hlahileng ding tse ding. Tjhe, ka nnete ha ke nahane hore ekaba ba ka kgona.

Ke ka rata ha ke ka hlalosetswa. Ke ne ke na le diranta tse mashome a tsheletseng account-ong ya ka. Jwale ke ka rata ho hlalosetswa hore hobaneng e sa kgone ho huleya hobane itse ha ke re ke e hula. Ha ke thola molaetsa o nhlalosetsang hore ho tlameha ho dula ho na le tjhelete ka mehla account-ong, jwalo ka ha hobane ne ke hloka, ke batla ho utlwisisa hore na banka e be mabaka a yona a hore e re tlamehile ho ba ne le tjhelete account-eng ya ka e be ke ya feng hobane ke a tseba hore tjhelete yona e tla dula e kena account-ong ya ka. Ke ka hoo ke sa boneng bohlokwa ba hore ebe ke siya tjhelete e itseng account-ng moo. Hoba haeba le teng ke di-charges tsa banka, e ka kgona ho ikhulela tjheleteng e nngwe e tlo kena.